Ndingumfundi ofunda kwisikolo esiselokishini kwaye ndinomdla kakhulu kumdlalo wokuqubha kodwa ndinawo umcelimngeni endijongene nayo. Umcelimngeni endijongene nayo kukuba kwisikolo sam njengoko siselokishini ayikho indawo apho esingafundiselwa khona ukuqubhela ngaphandle kolwandle, nalo olukude, oluzodinga okokuba kube khona isithuthi esizawuthi sisithathe sisise apho okanye kwindawo okanye iphuli. Kwindawo eyaziwa ngokuba yiphuli, nayo izodinga okokuba kube khona isithuthi esizothi sindise kuloo ndawo. Yonke loo nto izawudinga okokuba ndikhuphe imali.

Ezemidlalo ziba nefuthe elikhulu ekuphuhliseni uqoqosho ngokuba kuye kwenziwe into efana nokuba ziitonamenti. Tonamenti ezo zithi zitsale umdla wabantu abanintsi abasuka kwiindawo ngeendawo, abanye ngamanye amaxesha sube besuka ngaphesheya kweelwandle. Bonke aba bantu sube befuna ukuba yinxalenye yaloo tonamenti okanye umnyhadala okhoyo. Loo nto iye ibangele okokuba bafune iindawo zokuhlala kwalapha ekuhlaleni okanye kuloo ndawo ekuzawuthi kubanjelwe kuyo loo tonamenti. Loo nto iyaphuhlisa ke ngoku lama shishini afana neendawo zokuhlala kunye nezithuthi ezithi zithuthe abantu abasube besiya apho kuloo ndawo ekubanjelwe kuyo itonamenti okanye loo mdlalo.

lwam oyena mdlali ophume izandla kumaqela abantu abhinqileyo adlala ibhola ekhatywayo kuNoku Matlou odlalela iqela leBanyana Banyana, eliliqela laseMzantsi Afrika. Esona sizathu esindenza ndicinge ngale ndlela kukuba lo mdlali uthe waphuma izandla kwaye sele edlale imidlalo engangekhulu elinamashumi asixhenxe nesine kwaye edlalela eli qela laseMzantsi Afrika. Kwaye ngomnye wabadlali abathi baphuma phambili mhla babedlalela indebe yehlabathi, ze babetha elinye ilizwe ngamanqaku amathathu eqandeni.

Imidlalo zibalulekile kwimpilo yabafundi besikolo kuba okokuqala zibenza bahlale besempilweni ngokuba bafumana ithuba lokuba bazivocavoce. Okwesibini zibenza ukuba bakwazi ukwazi ukufumana elona, esona sakhono okanye italente umntu anayo enothi imphumelelise empilweni. Okwesithathu zigcina impilo yabo ikhuselekile ngokuba zibagutyule okanye zibasuse kwizinto ezingalunganga ezenzekayo ekuhlaleni ngokuba zibahlalise bexakekile ngawo wonke amaxesha.

Kwimidlalo eseMzantsi Afrika eyona ntshatsheli yezemidlalo endicinga ukuba ingumzekelo omhle kubantwana abangamakhwenkwe anamhlanje nguPercy Tau. Eyona nto indenza ndicinge ukuba le ntshatsheli yezemidlalo ingumzekelo omhle kukuba uPercy Tau uqale wadlalela amaqela alapha eMzantsi Afrika ze suke wabonwa ngamaqela aphesheya, wahamba wayokudlalela wona. Loo nto ithi yenze umdla kubantwana abangamakhwenkwe balapha eMzantsi Afrika okokuba nabo bazimisele badlale ibhola ukuze bakwazi nabo ufumana ithuba lokuba bachongwe ukuba babe ngabanye abadlali abathe bantshatshela kwaye abazothi bafumane ithuba loyokudlalela amaqela aphesheya.

okanye ukudlala imidlalo kudibanisa abantu abasuka kwiindawo ngeendawo abaneemvelaphi ezahlukeneyo. Loo nto ingathi yenze ukuba ulutsha lamkele ukuba abantu basuka kwiindawo ngeendawo kwaye baneemvelaphi ezahlukeneyo. Ngabanye ngamanye amaxesha bathetha iilwimi ezahlukeneyo kodwa eyona ndoqo othi ubadibanise iba kukudlala imidlalo.

kumnandi kwaye lonke onke amaqela asoloko enethemba lokuba angahlala ephumelela. Kodwa kwenzeka ngomnye umhla ukuba thina sathi neqela lam sakudlala nelinye laze lasohlula. Thina abakweli qela elibethiweyo kwasenza sizive kabuhlungu kuba uyahlekwa okanye niyahlaselwa ngabantu kwaye ukungaphumeleli kwenu kuye kuthi kwehlise nomdla eninawo apha emidlalweni kuba akumnandanga ngakumbi ukungaphumeleli.